Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone , ke dikgwetlho tsa go tshwana le phetogo ya tlelaemete, go fetoga-fetoga ga mmeraka, mme le disenyi le malwetse.

Diphologolo tse di beolwang ke nku, diabulko, dillama, dipodi tsa Angora le dikamela. Mme phologolo e ke tla e beolang ke nku, gonne dinku ke tsona tse di beolwang kgapetsa-kgapetsa ka bontsi jwa mefuta. E tlhoka go beolwa ngwaga le ngwaga go thibela go gotela thata le go sa phuthologe.

Go neela balemirui dikadimo tse dinnye tsa madi, ke gore ba kgone go ikemela ebile ba kgone le go ipereka, gore ba tle ba kgone go godisa kgwebo ya bone. Dikgatolopele dingwe tsa temothuo, tse di itlhametsweng di akaretsa, mekgwa ya go lema ka nepo ka go dirisa di-drone le ditshwantsho tsa satellite, dijalo tse di fetotsweng ka letlalo, gore di nne le thobo e e kwa godimo, le go emelana le disenyi. Temothuo e e tsepameng, go dirisa sebaka sentle, dithulaganyo tsa go nosetsa ka nepo, go somarela metsi.

Balemirui ba ka netefatsa pabalesego ya foromo, ka go tsenya tiriso motswako wa dikgato tsa go itlhaganela, go akaretsa le ditlhatlhobo tse di akaretsang porotokolo tse di tiileng tsa pabalesego, le tlhokomelo ya ka metlha. Balemirui ba tshwanetse go baya pabalesego le kgotsofalo kwa pele, fa ba apara go ya tirong ya bosigo, ba tlhopa diaparo tse di nayang ponagalo, tshireletso mo di element-eng le go letla go tsamaya bosigo.

Ke dimela tse di jewang dikarolo, ntle le maungo, peo le medi e e leng dimonamone ka tlwaelo. Ke matlhare, thulaganyo le melemo kgotsa malomo. Di thusa go fokotsa kotsi ya malwetse a sa foleng, di tokafatsa boitekanelo jwa pelo le go tshegetsa tshilo ya dijo.

Go kgetlha mo bokaong jwa temothuo ka kakaretso, go kaya thulaganyo ya go roba dijalo. Go robiwa maungo, merogo le dikuno tsa temothuo.

Go tlhoma maemo a a kwa tlase a tuelo, diura tsa tiro, malatsi a boikhutso le melemo e mengwe ka boikaelelo, jwa go ba sireletsa mo go dirisiweng botlhaswa, le go netefatsa gore ba tshwarwa ka tshiamo.

Dikgwa tsa tshireletso ya matlhare, go akaretsa tiriso e e ikaeletsweng ya dikotla le taolo ya disenyi, di botlhokwa go netefatsa boitekanelo jwa dijalo le go oketsa thobo mo maemong a a farologaneng.

Ka go simolola ka go tlhopha dimela ka kelotlhoko, go ikaegile ka tlhokego ya mmaraka le tikologo ya me, ya selegae. Go tswa foo, ka go dira thulaganyo e e tseneletseng ya kgwebo, ka go bona madi mme, ke batle lefatshe le le tshwanetseng. Ka go diragatsa mekgwa ya temothuo e e tswelelang, ka go laola matlole ka nonofo le go tlhoma ditogamaano tse di maatla tsa papatso le thekiso.

Balemirui ba tshwanetse go diragatsa mokgwa o o na le dikarolo tse dintsi, o o akaretsang go ela tlhoko ka metlha, taolo e e siameng ya dikotla le disenyi, le go dirisa dikgoreletsi tsa mmele, jaaka terata. Terata e botlhokwa thata mo temothuong, ka gonne e thusa go laola leruo, go thibela tshenyo ya dijalo, le go tokafatsa tshireletso le tsamaiso ya polasi ka karetso.

Go rotloetsa mekgwa ya temothuo e e botlhale ya tlelaemete, go beeletsa mo dipatlisisong le mo tlhabololong, go tlamela ka tshegetso ya matlole, le go tlhabolola mafaratlhatlha.

E na le seabe se segolo mo go thibeleng malwetse le go itekanela ka kakaretso, ka go thusa go nonotsha masole a mmele. Go tokafatsa tshilo ya dijo, go fokotsa kgatelelo ya madi le cholesterol-e le go fokotsa kotsi ya go tsenwa ke bolwetse jwa pelo le kankere dingwe.

Diteng tsa yone tsa tlholego, tse di senang caffein-e le tse di nang le e e kwa tlase, mmogo le di nonofo tsa yone tsa go lwantsha diokobatsi.

Go tokafatsa popego ya mmu, go tsenelela ga metsi le go tsamaya ga dikotla.

Ka go tshwara le go boloka metsi ka dipaka tse dintsi. Matangwana a tlamela ka tlamelo e ipaakanyetsang, ka nosetsa ka dipaka tsa komelelo. Go fokotsa go ikaega ka pula e sa tlhomamang le metswedi ya metsi a ka fa tlase ga lefatshe.

Dintlha di le mmalwa di ka ama tlhagiso ya temothuo ka tsela e e sa siamang, mme tsa baka go tlhoka tshireletso ya dijo. Tseno di akaretsa dikgwetlho tse di amanang le maemo a bosa, tlhaelo ya badiri, disenyi le malwetse, poloko le di bapalangwa tse di sa lekanang, le phitlhelelo e e lekanyeditsweng ya mabaraka.